Ka pono ya ka, ke hore mmuso o hahe dipetlele tse ding empa haholoholo o ye metseng o hahe ditleliniki. Ene ditleleniki tseo, o thole thuso o ka e tholang dipetleleng. Ho tla etsa hore dipetlele di se ke tsa tlala haholo. Ho hirwe batho, staff se be teng, ho se ka sebetsa motho a le mong a sebetsa ka batho ba bangata. Ke yona feela ntho e ka tjhentjhang ka dipetlele le di-hospital-e tse tletseng.

Bothata ba metseng bo utlwisa bohloko haholo ho batho ba tsofetseng ba seng ba le baholo. Ha ba kgone hore ba ka ya ditleliniking kapo di-hospital-e ba ikisal. Ambulance ha e fihle metseng. Batho ba pepa bosibu le motshehare metseng, ho thata hore ba ye toropong. Diqhwala ha di kgone ho thola meriana ya tsona ha di le metseng. Ke mathata feela metseng.

O tla lokela ke hore a nwe meriana ya hae ka toka letsatsi le letsatsi. Kapo ha robala le mosadi ya hae, a sebedise kgohlopo kapo a sebedise Prep, a nwe Prep ha a tla a tlo kopana le mosadi ya hae nthong, dikobong hore a tsebe ho motshireletsa.

Batho ha ba tlameha ho botsa metswalle kapa ba lelapa ka ditaba tsa bophelo ba bona. Ba ba ikise setsing sa bophelo hore ba tsebe ho tjhekwa hore na bothata ba bona keng? Ba tsebe ho thola kalafo e ba loketseng hobane a ka ba nka dikeletso tsa bakgotsi ba bona kapo batho ba lelapa, maphelo a bona a tlo kena mathateng.

Ke hanana le hore mmuso o entse tsohle tse loketseng for batho ba bakgatjhane. Batho ba bakgatjhane ha ba fihla dikalafong, bana le ho emiswa nako e telele ba sa thuswe ho fihlella mokgatjhane a tlotla ithusa ho ipepa. Eno e beha mokgatjhane le ngwana kotsing. Batho ba bang bana ba bona ba hlokahala ka baka la hore ha ba fihla dikalafong ha ba kgone ho thuswa ka nako eo. Ha ba kgone le hore ha ambulance ba e batla ba e thole, e ba late because di-ambulance di tholahala di le nyenyana ka hara naha kapo ka hara toropo moo ba phelang teng.

Ke kile ka reka dipidisi lebenkeleng le leng. Le re dipidisi di fana ka matla ho motho empa elare ha ke qeta ho di nwa, yaba ka nyokgoloha. Ka mora nako ka hlatsa. Elare ha ke di pheta hape hwa nna etsahala ntho e tshwanang. Seno se ile sa mpontsha hore dipidisi tseno ha se tsa nnete ke mokokotelo. So di ka o kudisa, tsa o hlahisa le mafu eseng ona.

Ke nahana mefuta ya lebollo e fapana ka hore na tribe ya hao ke efeng? Basothong, Bazulung, Batswaneng ho tswa ka hore na wena o mofuta ofeng? Empa moo South Africa o kgona ho bolla kgwedi le beke tse pedi. Lesotho, Basotho ba bolla kgwedi tse tsheletseng kaofela. So ke nahana ke ka mokgo o fapanang ka teng. Ho tswa ka hore o tswa kae le culture ya hao e sebetsa jwang ka lebollo.

E jele nthwe etsahalang ya hore batho ba re rekisetse dipidisi tse sa sebetseng. Ke ile ka di reka dipidisi tsa mokokotela, ka di nwa kgwedi. E la re ha ke lata kgwedi ya bobedi, ke ha ke bona ha di theose mmele, ha di etse niks-e ebile di tlo qetella di nkudisa. Ke ha ke tla di tlohela.

Ho ya ka nna ha ke soka ke bona lengolo leboteng kapa licence e bontshang hore matlo ano a rekisang meriana ya setso a dungwelletswe hore ba rekise. Ha ke soka ke kena moo ke bonang hore ngotse ebile ha ke kgolwe hore a mang a moo a ngodisitswe. Le hae ba a ngodisitswe ha ke tsebe empa ha ke nahane bongata ba ona a ngodisitswe.

Ke kgutlile ke se ke tseba, se bile ke elellwa hore na batho ba etsa diphoso kae hore ba kule. Le hore ba nke eng hore ba e sebedise ho tshireletsa hore ba bele bophelo bo botle. E se le ntho e ke e phelang bophelo ba letsatsi le letsatsi le ha ele hore motho wa lebala. Empa se ke itlhokomela esale ke kgutla moo.

Monga shopo ha ke ya thabela ntho e we etsang ya hore o nke meriana e se e sa sebetse e ka kudisang bana o lo e lahlela ka mora shopo moo o tsebang hore bana ba ka tla ba e nka ba e nwa ha qeta ba kula. Meriana e se sa sebetse, a ko e nke o lo e tjhesetsa toting mane o bone hore e tjhele kaofela hore e ska tlatla e tlisetsa maphelo a bana ba motse ona mathateng ba tlotla ba nwa ntho tse leng hore ha di a lokela mmele ya bona. Re ya kopa o hlomphe setjhaba se tlang se tlo o support-a shopong hore se phele hantle le rona re tsebe ho hlompha jwalo ka monga shopo.

Bophelo ba ka bo tla ho nthwe e nngwe le e nngwe, bo tla pele. Ke tlo nka botlolo ya moriana oo o ne ke o nwa o loketseng ona empa ha ke ke tla ya di-chemist-ing ke lo botsa batho . Ha ke tshwere ke lefu le tje ngaka e ntjwetsitse empa e sena moriana, lona nele re ke nwe moriana ofeng? Hape e nka ka o thola ntle le ona o siko o tla nne o thuse ka lefu leo le ntshwereng. Ke yona feela tsela ya hore nka thusa bophelo ba ka ka yona hobane ha ke tsebe letho ka meriana le diphapang tsa teng. Ke ho botsa batho ba tsebang ka ona.

Ke bona, bona e le bothata ba mmuso hobane motho e mong ha a ka fihla a ipulela di-chemist-ing metseng. O tlotla a turisa meriana, ene batho ba metseng ho ntso tloba thata hore ba thole meriana ha bobebe. Ke nahana ha ele tjena e hloka mmuso o hahe ditleliniki ho thusa le ka tsona di-chemist-e metsing.

Maqheku ho tlameha hobe le batho ba dulang le bona, ba dulang ba wa hopotsa ka nako ya meriana hore ba nwe dipidisi tsa bona. Empa ha ho sena motho a ka dulang le batho bao ba baholo, ho mpe ho be le alarm-o e tla dula e ba hopotsa hore ka nako e itseng ba tlameha ho nwa meriana ya bona. Ha eba nkgono a sa tsebe le ho tshwara founu kapa a sa tsebe ho etsa niks. Le makhelwane a ka thusa hore a mo hopotsa ho nwa dipidisi hobane jwale ho sena bana ha hona ntho a ka kgonang ho e etsa. Hwa thusanwa metseng, batho ba tsebana haholo.

Taba ya hore ebe dipetlele kapa ditleliniki ha dina meriana e ama setjhaba haholo, batho ba bang ba hlokahala ba siya maphelo a bona hobane ha ba kgona ho thuswa. Ene ke ntho eleng hore rona re le batho ba motseng re ka se etse niks ka yona hobane mmuso o hlolehile ka kannete, rona re tla etsa jwang? Hobane ha o sena tjhelete ya ho ya ngakeng o tla e patala, o nahana le sepetlele se tla o thusa sa kgone ho thusa. Re bone batho ba bangata ba sokola, ba lose-er maphelo a bona, ba utlwa di-pain-e, batho ba sa kgone hore ba phele ka ntle ho moriana. Ditaba tse bohloko empa re bona ho sena tswelopele, re bona ho eme feela. Ha hona mokgwa oo re ka ra etsang ntle le hore hobe le ka Afrika Borwa, ntho di tjhentjhe.

Atjhe e thata taba ena hore ho so ntso matlo, a sa ntse a ngodisitswe ka dinomoro tseo. Ntho ene le betere khore feela batho ba nke matlo a bona ba a register-e Google App-ong. Ba register-e matlo le di-number tsa bona hore na a tholahala jwang? Hobane ke nako ya technology hona tjena, ho bonolo hore motho a ka tsamaya ka technology ho fihla . Ba nke le diboto tse kgolo ba ngolle hore na dinomoro tsa ntlo eno ke mang? Leng? Matlo a mang o ke be wa thola a ngotswe o wa bona hore na ke house number mang? Kore ha o thole hore na ke nomoro efeng? O bona ele ona feela mokgwa wa hore ba tswele pele.

Ho bohloko hampe ho sala le motho eleng o sa le moholo, o lahlehetswe ke kelellong ke motho a lwanang, a lebalang, ha sa le hopola ka lapeng hore le bo mang? Ntatemoholo o lemo di ninety- five, o na le bothata boo. Hoseng ho hong le ho hong ha ja breakfast-e re tlameha re mofe meriana e mmedi ya hae e tlo etsa hore e mo a se ka ba le matla a hore a tsamaye hobane wa tsamaya, wa lahleha. O mong ha a kgone ho robala, ha kgone ho etsa niks. Jwale re bone hore ha ka ra mo isa di-home care-ng o lo a thata hore a dule moo cause batho ba bangata monono, batho ha ba hlokomelwe hantle. Ho ya ka nna ke hore lelapa le hlokomele motho wa lona, motho eo ona le bana, ona le ditloholo, ona le ditloholwana tse ka mo hlokomelang.